Abalimi abasafufusa bengabamba iqhaza lokuthi bengasiza intsha yaseNingizimu Afrika ukuthi bakwazi ukuzitshalela, bakwazi ngisho ukuvuna isivuno sabo, bazi nokuthi izitshalo zitshalwa nini, njengokuthi bazi ukuthi ubhithrudi utshalwa ngey'khathi zo-December, amaklabishi atshalwa ngey'khathi zo-November bese eyavunwa ngo-February, adayiswe. Ila khona bangasiza khona ngoba intsha ingakhona ukuthi yazi ukuthi ngonyaka ngonyaka atshala kanjani. Uney'tshalo okufanele ay'tshala Januwari ayikhiphe ngoMeyi, kube khona iy'tshalo ay'tshalwa ngoMeyi, ayikhiphe ngo-Agasti.

Abalimi into engabasiza ukuthi badayisele abanye abantu endaweni, njengokuthi kuleyo ndawo la kungavumi khona izitshalo, bazohamba beyodayisa khona ngoba ukuthi bazothatha izitshalo zabo bayozidayisa emakethe noma emadilobheni. Lokho kuchaza ukuthi ngeke babenayo inzuzo.

Abalimi okungabasiza ukuze bazivikele kuloku kuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi benze izindawo ezizoba safe for izitshalo zabo. Izindawo la lizongena khona ilanga kungene khona umoya kodwa kuvikeleleke futhi uma kuba khona izikhukhula, kube yindawo ekwazi ukuvaleka. Uma ngabe belima bebiye kahle bebiyele izitshalo zabo, bengajwayeli ukuthi batshale ezindaweni la kuba lula khona ukuthi kuguguleke izitshalo zabo.

Abalimi abasezindaweni la kunesimo sesomiso khona bangazisiza ngokuthi bathenge amathangi, mabethenge amathangi, yila bengakhona khona ukuthi bafake amanzi emathangini uma ngabe kuhlasela isimo semvula. Ngalesi khathi kuhlasele isimo semvula, bona vele ngeke bathelele bazobe bethelelelwa imvula bayoze bawasebenzise amanzi esemathangini mhla langana.

Izixazululo zesikhathi eside ezingaqinisekisa ukuthi amanzi ayatholakala ukuze kuniselwe ezindaweni ezikhahlamezwe isomiso, ukuthi abantu bakwazi ukulondoloza amanzi. Abantu kumele babe namathangi ukuze bazokwazi ukunisela kahle futhi uma benisela banganiseli ngamapayipi amancane.

Abalimi bangazisiza ngokuthi bafunde amasu okutshala izitshalo ezi-eco friendly. Kumele abalimu bathenge amathangi ukuze bezokwazi kahle ukunisela futhi amathangi abo kubeyilawa abakwaziyo ukuthi bagcine khona amanzi amaningi. Uma betshala izitshalo kumele batshale izitshalo ezingawadingi kakhulu amanzi njengobhatata, amazambane wona lawo ungakwazi ukuwatshala ingekho imvula.

Uhulumeni ungasiza ngokuthi kulezi ndawo lezi okungekho khona khona isomiso atshale izitshalo eziningi kunala kunesomiso khona. Ngoba kusezweni elilodwa lase-South Africa bengasiza ngokuthi bahwebelane. Njengokuthi izitshalo zaKwaZulu Natal sihwebelane ney'tshalo zase-Cape Town khona bezokwazi kahle ukuthi behliselane kahle ngoba basezweni elilodwa.

Ngingaqale ngibize umuntu owazi kangcono nge-hydroponic, angichazele kahle ukuthi iziphi iy'nkinga engingabhekana nazo. Uma ngabe sengibhekane nazo lezo nkinga lezo anginikezele futhi isisombuluko sokuthi ngazi ukuthi kumele ngenzenjani. I-hydroponic yinto eyenza kanzima kabi, yinto futhi eyehlisa imali.

Ukufuduka kwabantu ezindaweni zasemakhaya kuyabasiza abantu abalimayo ngoba bathola izindawo ezinkulu zokuthi batshale nanoma bebezorenta kodwa bayakwazi ukuthi kuqhubeke batshale kube kahle.

Ugogo uMaNtuli kumele alihlele ngokuthi azi ukuthi yiziphi izitshalo okufane zitshalwe ebusika azokwazi ukuthi azivune entwasahlobo azi ukuthi yiziphi izitshalo okumele azitshale, azitshale entwasahlobo azokwazi ukuzivuna ngehlobo.

Izitshalo ziyasha ngoba isimo sezulu siyaguquguquka. Senziwa ngabantu, abantu abalahla udodi okunoma ngayikuphi futhi bethande ukushisa udodi noma ngayinini.

Umngane wami ngingameluleka ngokuthi awuthathe umhlaba bese eyatshala izitshalo. Lokho kuzomsiza ukuthi umndeni wakhe uphile kahle ngoba bazokwazi ukuthi badayise izitshalo.

Izinzuzo zokutshala ukudla endlini, ukuthi abantu abakhoni ukuthi bazebe futhi uyakwazi ukuthi izitshalo zakho uhlezi uzigadile ukuthi zikhula kangakanani noma sekukhona ezibunile uzikhiphe.

Ezimbonini ezehlukene ukusetshenziswa kwe-PPE phakathi kwezimboni ezifana nezolimo kanye nokuhlelwa kwezindawo ahlukene kakhulu. Ngoba bonke basuke bevikela izinambuzane ngezindlela ezithile ezihlukile.

USibusiso engayisebenzisa ngokuthi athathe imfucuza yezilwane zakhe ayibeke eceleni bese eyifaka amanzi, eyifaka amanzi iy'nsuku eziyisikhombisa zilandelane. Uthi uma ngabe esetshala aqale avule imigqa bese efaka yona leyo mfucuza ebizwa nge-compost. Leyo mfucuza izobe isimsiza ukuze asebenzise kahle futhi kuvunde kahle umhlabathi wakhe.

Umehluko awukho mkhulu ekusentshenzisweni kwe-PPE emphakathini, futhi naphakathi kwezimboni ey'fana nezolimo kanye ngezokuhlela kwezindawo. Ngoba embhonini yezolimo kucishe kufane, kugqokwa izingubo ezenzelwe ukuthi abantu bahlezi bephephile uma besebenzisa inhlabathi, amageja kanti futhi nasemboneni yokuhlelwa kwezindawo abantu basuke begqoka izinto zokuvikela.

Elinye isu engingaqhamuka nalo elokuthi abantu bahlezi besebenzisa amanzi ahlanzekile. Uma ngabe usebenzisa amanzi ahlanzekile, lokho kuzoqhelisa izinambuzane ngoba azizwani nento ehlanzekile.

Ukupakishwa okusekelwe ephepheni kungadizayinelwa ukuthi kuhlale kudijithali. Lokho kuyasiza ngoba ulwazi luyagcineka futhi lutholakale kalula.

Uma ngabe kukhona izinselela noma ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwe-PPE kungadalwa ukuthi abasebenzi bayayintshontsha iPPE noma kuthengwe i-PPE esindala noma ikhwalithi yabo vele bekuyikhwalithi elula, yingakho bengakhoni kahle ukuyisebenzisa.